Nayo kwamele itlolwe phasi ngombana yoke into etlolwa phasi like bonyana ibonakale ukuthi ikhamba njani.

Iqakathekile ngombana ifundisa abantu bonyana kudala mandulo bekuphilwa njani ende bekudlaliwa imidlalo enjani.

Ngapha endaweni yangekhethu kudlaliwa amaketo, ngiyo imidlalo yendabuko.

Ihlanganisa abantu ngombana ibafundisa bonyana kunjani like ukudlala imidlalo ebeyidlaliwa kudala ngaphandle kwemidlalo yanje.

Bafunda bonyana ubumnandi awutholi ngaphandle ngamatheknoloji ngamatheknoloji kuphela kodwana nama-game wakudala amnandi.

Bonyana izohlala ikhona bakghona ukuthi bafundisa ilutjha nelutjha liyazi imidlalo le.

Ukobanyana bayazi ukuthi imidlalo le, bakghone ukuthi bafundisane, bafundise nelutjha elizayo, lijwayele bonyana nemidlalo yakudala imnandi ngeendlela zayo.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni, ngiyavumelana ngombana imidlalo le, ayidingi izinto ezinengi khulu bonyana idlaliwe so woke umuntu angakghona bonyana ayidlale solonkana nje akghona ukuyidlala ayazi yoke imithetho.

Usiza khulu ngombana nawulokha udlala imidlalo le esikhathini esinengi kwamele ugijime ende mawugijima njalo umziba uyaqina, uyabo.

Ebayidlalako kukobana babafundise ngazo imidlalo le bonyana idlaliwa njani, bonyana bangarobhani.

Imidlalo wendabuko engiyaziko ngewamaketo. Amaketo kulokha nawuphosela ilitje phezulu, bathi wangalibambi la, awa sewudoyile.

Mina angivumelani nakho lokho ngombana imidlalo le ifanele woke umuntu, ayafaneli abantu bakudala kuphela kwaphela.

Kubangelwa kukobonyana abantu like abafundisani ngayo imidlalo le bonyana imnandi kangangani norho.

Awa, mina ngibona bonyana isoziswa ngabomu ngombana imidlalo eminengi efana neyebholo ikhona koke nje so ama-ground akhona so abantu benza ngabomu bangayidlali imidlalo yendabuko.

Iye, nokho nayo inomthelela khulu.

Bengiyikutani emdlalweni womrabaraba.

Mina ngingatjho ngithi makhosi la ngombana amakhosi ngiwo vele aphethe indawo ezifana nemakhaya.

Mina ngingatjho ukuthi makhosi angayenza njalo.

Mina ngingabona bonyana ingayakhiwa ngapha iSewula Afrika, nge-Joburg.

Yenziwa yindawo maybe lapho khona bonyana mhlambe imidlalo le

Eish angeze sazi mhlambe kukobana vane sebafuna ukuzikhakhazisa bonyana masokana.

Abantu bangaya bayowubukela nabangathola isikhathi nangabe bayenza emalangeni la abantu bangaberegi

Akusiyo intwehle leyo ngombana nanoma nasele umdala iintwezi zona njengoba usesemncani.

Ukuzilibazisa ngingatjho ngithi kulokha umuntu nakunento mhlambe athanda ukuyenza makathola isikhathi

Mina ngithanda ukuyenza amavidiyo, ngiwaposte ku-internet.

Emibili ngayithoma ende ngiwuthomele ngombana ngiyathanda ukuthi ngizibukele ngibone amavidiyo wami nanoma sekuyisikhathi sekumnyaka edlulile ngiyakghona ukuthi ngibukele amavidiyo ngibone ukuthi bengithabe njani nofana

Mawuhlala ungenzi litho ubhoreka khulu ende ugcina soyenza nezinto ezingasirerhe.

Khulu ngombana isikhathi sami ngisiberegisela ukwenza into le engiyithandako kunokuthi ngingazi bonyana ngenzeni ngesikhathi.

Ukulinga ukujima mihla namalanga.

Awa, akhenge ngithole abangani ngombana azange khengazama ukuthi mhlambe ngenze umsebenzi wokuzilibazisa nabantu.

Yenza bonyana abantu babumbane.

Engiwafundileko kukobana ividiyo uyenza njani ukuthi ibe yihle nokuthi ufaka ingoma enjani ngemuva.

Endaweni yangekhaya kudlalwa ibholo erarhwako.

Ngombana abanye abantu abanengi sebaphumelele ngamavidiyo wona lawa engiwenzako

Ibholo erarhwako ngo-twenty ten kwadlaliwa i-world cup.

Ibadosa ngokobana beze ngokuzimisela ubukela ibholo lapho bazogcine sebathenga ngemali yangapha, yoke into sele bayenza nge-currency yangapha so iyarhelebha khulu

Ngombana ithola abathengi from different places, mhlambe abantu nabathabela umberegwakho from ababuya ngaphetjheya bangakghona ukuthi bathole i-number lakho ubathumelele zona.

Iyawavula amathuba womsebenzi ngombana kuzokudingeka abantu mhlambe ukuthi bazobonisa ama-tourists abavakatjhi bonyana iSewula Afrika injani so amathuba womsebenzi iyawavula.

ISewula Afrika ithuthukiswe, itjhentjhiwe like kube yindawo -safe so iinthuthi, abavakatjhi bazokuvakatjha khulu.

Ukubona nofana amathuba womsebenzi bazokghona ukuthi ama-tourist la bawabonise ukuthi iSewula Afrika injani.

Kukobana iingebengu ziba zinengi.

Ithuthukisa ngokobana if irhelebhe abantu bendaweni leyo bona bazazi ukuthi indawabo le injani namkha

Ingoma engiyikhumbulako esasiyicula ngeenkathi zemidlalo esikolweni yingoma ekuthiwa yishosholoza, igama layo, ebathi, shosholoza shosholoza.

Ikhona ingoma leyo ibizwa ngokobana yithula mama, thula mama thula mama thula mama.

Umdlalo ebawubiza ngokobana yi-netball.

Iye, kufuneke bajwayele amakhulu basese bancani.

Kubonyana kulungile bayidlale eentradeni kwaphela.

Imidlalo yendabuko midlalo eyayidlalwa babantu bakudala nofana babantu bamanduko bonyana bakghone ukuzithabisa.

Umdlalo engiwuthandako wokuzilibazisa kukobana ngigijime ngombana kuyangirhelebha bona ingqondwami ibe nokuthula.

Ngesikhathi engathaba ngaso kulokha ngathi nangigijima, ngathola bonyana sengikghona ukugijima khudlwana kunalokha ekuthomeni begodu ngabona kunetjhuguluko ngemzimbenami.

Engikutlhogako khulu ngingatjho bonyana ngitlhoga umalila edinini ongcono ngombana uyangirhelebha khulu ende lo onguwuphathako sekungomdala.

Mina ngingakghona bonyana ngiwenze wedwa ngingedwa nofana ngiyenze nabantu ngombana kungilethela ukuthula ukuwenza uwedwa.

Ngithanda ukuyenza ekuseni mangiqeda ukuvuvuka ngombana umzimba usesenamandla begodu kumnandi bonyana ugijime ngaphandle, uzwe ushaywe mmoya, uthole nelanga.

Amakghono engiwatholako kukobana ngikghone ukugijima, ukuya kude begodu kunengi khulu engikutholako kukobana umzimbami uyakghona bonyana uqine begodu ukuthola ilanga kuyangirhelebha ngamavithamini.

Uyangirhelebha khulu ngombana uyangasiza bonyana umzimba uqine begodu ngihlale ngimqimana.

Nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa nginokuthula khulu ngombana lapha engijimi khona kuthulile, ngizizwa ngifunda okunengi, ngikghona nokobana ngilalele ingqondwami, iye.

Awa, wami ujwayelekile khulu ngombana woke umuntu ngingatjho ngithi, abantu abanengi emhlabeni khebalinga ukuwenza nofana abanye bayalinga ukuwenza

Ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ngombana kuzongirhelebha nami kobana ngithole omunye umuntu engingakhambisana naye.

Omunye engingathanda ukuwenza kukobana ngibe bunqopha ku-inthanethi ngombana ngiyathanda ukukhuluma nabantu engingabazi, engingakghona nokobana ngifunde kibo.

Abangani bami ngingatjho kukobana babukela amavidiyo ku-inthanethi, ngiyo nje into engingayitjho leyo.

Awa, awutjhuguluki nesikhathi ngombana yinto woke umuntu angakghona kobana ayenze, ayidingi izinto ezinengi khulu.

Kukobana ngithola ilanga lasekuseni, ngikghona nokuzwa iinyoni ekuseni, ngibethwe mumoya, ingqondwami ibuye ibe sebujameni oburerhe, umzimbami uyakghona bonyana ube uqine.

Ubudisi engihlangabezana nabo kukobana uthole bonyana lapha engidlula khona kunenja begodu bakhohliwe ukuvala ihege, inja leyo nayingibona ngigijima nayo izongigijimisa.

Iye, ngingathanda khulu ngombana kumnandi, kuyangijabulisa khulu.

Ngifunde bonyana ngimumuntu othanda ukuthula khulu.

Ngingazizwa kumbi khulu ngombana kuyangijabulisa ukobana ngithole ithuba lokobana ngiyenze khona lokhu engikwenzako. Nabangathi akusenzeki, kungangizwisa ubuhlungu khulu khulu khulu khulu ngombana ukujabula lokhu engikuthola lapha, angiboni kobana ngingaphinde ngikuthole ngokwenza enye into.

Emidlalweni wabantwana ngiyo nayo leyo abesiyiberegisa ngesikolweni. Le ethi vuleka mbobo.

Awa kwamele bazijwayeze wona lawo amakhulu ngombana bayakhuphula.

Iye kufuze itlolwe phasi ngombana kuzobalula lokha umuntu nakeqa umthetho. Bavele bamvulele abona azifundele yena.

Ngombana ifundisa abantu begodu ibakhumbuza, ibakhumbuza indabuko yabo.

ngokobana balibala ngetheknoloji nofana ngamafowuni ngama-TV yenza babe, bajabulile ehliziyweni ngaphandle kwefowuni.

Lifunda kobana awudingi umaliledinini, awudingi umabonwakude ukobana ukuzijabulise. Ungakghona ukuwenza ngomdlalo.

Ibakhumbuza begodu izokuthuthukisa imidlalo ebeyidlaliwa.

Ngokobana imidlalo yendabuko awudingi umaliledinini nofana umtjhininyana ongawuberegisa bona udlale.

Iye ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana kulula bonyana idlalwe begodu woke umuntu angayidlala.

Isiza ngokobana uyazivoqavoqa nawuwudlala.

Kukobana babafundise yona bona idlalwa njani.

Awa mina angivumi nabo nex.

Kubangelwa kukobana abantu abafundi ngakho begodu abasafundisi nabantwana abancani.

Umthelela omumbi ngombana akekho umuntu ofuna ukubona umuntu alimala.

Yakhiwe ngapha ngeSewula Afrika eSoweto.

Awa ungathola bona abazi ukusebenzisa iinkundla zokuthintana.

Ngicabanga bona yinto ererhe khulu benze bona nase uyeqile eminye iminyaka uphumule. Kuzokukghona ukuthi nabanye abancani bakghone ukungena nabo.

Umuntu nakenza into ayithandako ngenca yokobana uyazilibazisa.

iimveke ezidlulileko lezi ngombana bengivele ngifuna ukobana ngizilibazise ngakho ukuguga iinsimbi kodwana bengingana ndawo lapho engingazilibazisela khona.

Uzokukghona ukukhambisa isikhathi lula begodu ungenza nemali.

Iye sekhe ngabathola abangani lokha ngithanda ukugijima ekuseni, ngathola umfo omunye wathi naye ufuna ukugijima sagijima soke.

Ngombana baberegisa nalokha nabenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Ngiyavumelana ngombana nawungadlala ibholo ungagcina sele uzithola sewuku umabonwakude sele uthola imali.

Bathanda ukugijima ngombana nangigijima ekuseni inqondo yami iyavuleka.

Ngolosihlanu ekuseni weveke ephelileko ngombana ngagijima kamnandi khulu.

Yi-bag engakghona ukungibambela i-phone ngombana nangigijimako i-phone ngiyo engidistebhako.

Ngiwenza nabangani bami ngiyavuma.

Ekuseni lokha nawuqeda ukuvuvuka ngombana ingqondwakho isesererhe awukagcwali izinto ezinengi.

Ukobana ngikghona ukwenza izinto engizibona kumabonwakude ngomaliledinini kwaphela.

Iye uqakathekile ngombana usazodingeka kuzokudingeka begodu usiza abantu babone into angeke yenzeka epilweni into

Ingoma le ethi vuleka mbobo vuleka.

Ikhona minengi khulu, minengi khulu.

Awa irerhe nayidlalwa entradeni emakhaya kwaphela.

Imidlalo yendabuko midlalo ebeyidlalwa lokha kudala mandulo. Bobamkhulu bethu ebebasifundisa zona.

Imidlalo yendabuko eydlalwako yiqupsi.

Imithetho kukobana odliwako nofana odoyako nguye ozokubamba.

Awa nangekhethwapha bawuthathela phasi khulu.

Awa akekho engimaziko.

Awa kutlhayela kwemali.